Ndingakhathazeka kuba ndingavakalelwa kukuba ndidlale ngemali ukuphela kwedatha ndingakhange ndiyisebenzise.

Ndidla ngokusebenzisa i-two hundred and fifty megabytes ndiyisebenzisela ukufowunela intsapho yasekhaya ndisebenzisa ividiyo.

Ndake ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga kodwa ke into endayenzayo kukuya kummelwane wam yena oneWi-Fi oye wandiboleka yona khona ukuze ndiqhubeke ndiyisebenzisa ukuze ndikwazi ukwenza umsebenzi ongxamisekileyo ekwakufuneka ndiwenzile.

Ndisoloko ndiyijonga kuba ndiye ndivakalelwe kukuba iyakhawuleza ukuphela.

Ayanelanga tu kwaphela kuba kaloku zininzi izinto endizenza ngedatha. Ndiyisebenzisa kuWhatsApp kuFacebook nakuYouTube.

UAfrihost kwakunye noSmartMobile ngabona abafikelelekayo xa udinga idatha nje eqhelekileyo, kanti xa uyidinga idatha eninzi ngcono uthenge u-MTN uCell C okanye uTelkom. Kodwa xa udinga idatha kwakunye nemizuzu yokufowuna ndincomela u-MTN super flex kuba ngokomzekelo u-ten gigabyte wakhona yi-three hundred rand.

Yindlela esinceda ngayo thina bantu kuba ukuze sinxibelelane kakuhle nabantu sidinga ukuba sibe nayo.

U-MTN, uCell C okanye uTelkom bayafikeleleka, ukanti xa umntu edinga imizuzu kwakunye nedatha ndingamcebisa ngo-MTN SuperFlex kuba uthengisa u-ten gig nge-three hundred rand.

Ukuba uVodacom okanye u-MTN angamthengisela ngemali efikelelekayo uRain okanye uAfrihost, idatha ingafikeleleka.

Ndingayiyeka ukuthenga idatha ephelelwa emva kweveki ndithenge ezihlala inyanga nangaphezulu. Okanye ndiye kwii-setting ndicofe indawo ethi network and internet, nethi data saver.

Mhlobo wam ndicela undincede ndithe ndisenza umsebenzi wesikolo ndaphelelwa yidatha. Ndicela ukuzogqibezela apho kowenu kuba kukho iWi-Fi. Loo nto iduru idatha eMzantsi Afrika ibe iyakhawuleza nokuphela.

Amaxabiso edatha axhomile kakhulu. Ngokolwam ulwazi ziinkampani zonxibelelwano ezinembopheleleko yokonyuka nokwehla kwamaxabiso edatha.

Ziyi-hundred and fifty rand, ibe amaxesha amaninzi ndiye ndizisebenzisele ukuthumela imiyalezo kubahlobo nakumalungu entsapho.

Ekubeni iWi-Fi ingangeni kwezinye iindawo apha endlini kunganjani xa ifowuni yakho uyisebenzisa kuphela kwelaa gumbi iWi-Fi ingenayo kulo.

Idatha iduru kubantu abaninzi eMzantsi Afrika kuba uninzi lwabo aluphangeli nabo ke baphangelayo abapeyi mali ingako.

Abantu basezilalini bathenga idatha abayifikelelayo ngokhupha nje i-ten rand ukuze bafumane hundred megabytes. Ukuze bonge idatha yabo basebenzisa uFacebook wasimahla.

Abantu abaninzi abakhangela imisebenzi bayaphoswa ngamathuba emisebenzi evela kuPnet okanye kuCareer Junction. Baphoswa naludliwanondlebe kuba iindawo ezininzi zisebenzisa uZoom, uTeams okanye ividiyo kaWhatsApp.

Kuye kube nzima ngabo ukwenza imisebenzi yesikolo efuna benze uphando kwi-intanethi baye bahambe becela kwimizi eneWi-Fi.

Ngaba uyicofile i-code ethi star one three six hash okanye ethi star one two three hash emva koko ulandele imiyalelo eza kuvela? Okanye uyidawunlowudile na iephu yenethiwekhi yakho waza warejistarisha inombolo yakho?

Ndingayisebenzisa kwizinto ezibalulekileyo kuphela njengokuthumelela amalungu entsapho yam nabahlobo bam imiyalezo.

Intliziyo ingaqhothoza kukukhathazeka kuba kaloku umsebenzi andizokuwufaka ngexesha ekulindeleke ukuba ndiwufake ngalo.

Iidatha eziphelelwayo ziyafikeleleka xa uzithelekisa nezingaphelelwayo, kwakhona ezi datha eziphelelweyo ziyabalungela abantu abadinga idatha ngamaxesha athile.

Okokuqala iye yenze kwenziwe izigqibo ezikhawulezileyo. Okwesibini iphucula indlela esebenza ngayo ize okwesithathu ibeneendleko eziphantsi.

Kwikamva ezi nkqubo ziza kwenza ubomi bube lula kakhulu ibe namashishini aza kuqhuba kakuhle kakhulu.

Ingayingxaki kodwa into yokuba zingavele nje zibhale iingcinga zomntu okanye zivele zitsalele umnxeba umntu omgcinileyo.